Nna password ya ka ya Wi-Fi ke e entse ka sehopotso sa ntho e tsebahalang ya lelapa. E batho ba bang ba ka ntle ho lelapa ba sa e tsebeng. Mme ebe ke e ngola fatshe hore ke se ke ka e lebala hoba ka nako tse ding motho ha o na le kgatello ya maikutlo ya lebaleha.

Ee ke tseba ditokelo tsa ka, haeba ke se ke sa kgone ho patala kontraka eo, ka hobane mosebetsi o fedile, ke ya sepoleseng ke lo etsa affidavit-i, ebe ke ba romella yona hore ba bone le ho tseba hore ke felletswe ke mosebetsi ha ke sa sebetsa mme ha ke sa tla kgona ho patala.

Ke ka qala ka ho hlalosetsa batho ba masepala ka tletlebo ena. Ebe ke ba fa dikeletso tsa hore ba ka etsa jwang ho fedisa bothata bo.

Ntho eo ke ka e etsang hore ke fumane batho ba bangata ba latellang channel-a ya ka, ke hore ke etse setswalle le batho bao ba latelang ya ka. Hore le bona ba tle ba kgothalletse ba bang hore ba latele channel eo. Dintho tseo ke ka qoqang ka tsona ke dintho tsa tsa mehla tse etsahalang bophelong, ho tataisa le ho kgothalletsa batho ho etsa dintho tse itseng, le ho ba eletsa.

Ke senyehetswe ke router hobane e wele, ke ne ke botsa hore na ke ka fumana router e nngwe kae? E sa tlo senyeha ka pele e tla se e tla dula e sireletsehile ka dinako tsohle.

CV App e founong ya ka, e nthusitse haholo hore ke fumane mosebetsi. Hobane ha ke ne ke botsa batho e etsa jwang. Batho ba bangata ba na le mekgwa e mengata ya ho etsa di CV, mme ke e lekile ho e sebedisa mekgwa eo ke sa fumane mosebetsi, empa kamorao hore ke fumane CV App ke ile ka thuseha haholo mme kea fumana mosebetsi.

Hore o kene ho Wi-Fi ya setjhaba, o lokela ke hore o bule Wi-Fi founung ya hao, kamora moo ebe wa sheba ke di Wi-Fi tse fe tse hlahellang moo. Ebe o kgetha eo oe batlang, ha o qeta ho kgetha eo oe batlang o tla latela tseo ho thweng o di latele.

Di phone tse ho thweng ke di smart phone, di entse maphelo a rona hore a be bonolo. Nna smart phone ya ka e nthusa hore haeba ke rekile dintho online, e be be ke kgona ho di ho sala morao ke shebe hore na di se di le hokae, hape ka smart phone ya ka ke kgona ho reka dijo tsa ka tlung ka yona e be di tliswa hae.

Router ke motjhininyana ho tla tswa ka hore na o boholo bo bokae, o kenyang simcard hore o kgone ho ba le Wi-Fi. Sim card seo e tla ba sa kontraka mme data e tla kenywa ho sona kgwedi le kgwedi hore le dule le na le Wi-Fi ka tlung. Mme ka di phone tsa lona, re tla kgona hore nna le lona re bue ka Whatsapp.

Ke nahana hore lebaka la entseng hore dikuranta tse hatisitsweng di se hlole di ba teng, ke ho hola ha technology. Dikuranta tse hatisitsweng di ne di se ture, di ne di rekeha. Ntle le ho bala koranta dikoranta re ne re di sebedisetsa ho hlatswa difestere hae.

Ke kwatile haholo hobane motho enwa ke tseba a le sepetlele a kula, mme ke ne ke se ke rerile le ho ya ho lo mmona ka letsatsi la ka la phomolo mosebetsing. Ke kwatile haholo hobane le tjhelete ya senwamaphodi ke ne ke se ke e rometse. Empa ha ke sheba motho enwa ha sepetlele o sebakeng sa motjeko mme kea tseba sebaka seo hoba ke kile ka ya le ena moo.

Ntho e ke e tsebang e etswa mona Afrika Borwa hore batho ba tsebe hore ho fafatsa ditaba tsa maka. Ha hwa loka ke hore ba eletswa hore ba se ke ba fafatsa ditaba tsa maka, hobane haeba motho a fafaditse ditaba tsa maka ka motho e mong, motho eo a ka mo tlaleha sepoleseng e be motho eo o kena mathateng.

Ke rata di-movie tse ho thweng ke tsa action le tse ho thweng ke tsa mystery kapo suspense. Ke rata mefuta ena ya di-movie hobane di ntsha bodutu hape di monate.

E nngwe ya ditshitiso tseo ke bonang batho ba sebedisang metjha ya ditaba, ba kopanang le yona, ke hore batho ba bang ba hlekefetswa ho ya ka mokgwa o ba shebahalang ka yona. Hape nna kile ka kopana le taba ya hore motho o kile a nka dinepe tsa ka mona metjheng ya ditaba, mme ha ke tsebe hore o nka dinepe tsa ka moo o lo etsa eng ka tsona.

Ke kwatile haholo ke taba ena ya hore ke se ke patetse tjhelete e ngata-ngata haholo hore ke fumane router ya ka, empa ntho e nkwatisang jwalo ke hore ha e sebetse router ena ha ke kgone ho fumana marangrang. Ebile se ke rerile le hore ke ye moo ke rekileng router ba nhlalosetsa hore bothata ke eng.